Okokuqala, njena idatha yeyi amaxabiso wakhona athande ukuba phezulu and ndawuthi ujonga njena akekho umntu onayo okanye abantu abaphezulu ayikho nje into abayenzayo ngala maxabiso bafuna nje sithenge thina. Nendlela awonyuswa ngayo nje ayikulungelanga ngoba uthi usasandosebenzisa uthenge ngaloo mali ubuthenge ngayo namhlanje, ngomso uvuke amaxabiso enyukile ayikho nje into ethethisayo uba baninike ithuba loba mhlawumbi nazi nani uba amaxabiso azokunyuka okanye kwenzeka ntoni nje. Amaxabiso wedatha aphezulu kakhulu afana njena noba nje sisebenzise imali nje oko.

Okokuqala, iWi-Fi yamahala yenza izinto zibe lula kubafundi, yonke nje into iba lula kuba kubakho amaxesha oba kubekho ulwazi olufunayo olungekho apha nolungafikelelekiyo, xa kukho iWi-Fi uyakwazi ke ukuba mawufikelele kuyo yonke into. Ewe iyanceda le iWi-Fi kuthi for ukuba sizokwazi uba sifunde mahala, ukwazi ke ngoku uba, kodwa nayo iyafuna uba ijongwe kuba abanye abantwana bazayisebenzisa besenza izinto zabo ebengafundi. Kuyafuneka ukuba kubekho umntu ojongayo uba hayi wonke umntu ufunda izinto zakhe ekufuneka ezifundile na kule Wi-Fi yamahala.

Okokuqala, ilayibrari yenzelwe abantu abafuna ukufunda. Xa ufuna ukufunda okanye ufuna ulwazi oludingayo uyakwazi ukuya elayibrari uyovula ujonge yonke loo nto uyifunayo. Kodwa xa sowufuna ke ngoku ukungena kwi-social media that means wena awukwazi ukungena elayibrari uyofuna izinto ezinjalo into ezi-personal. Kaloku kuFacebook zizinto zakho ezo akukho nto uzayifunda kuye, xa uselayibrari uyela ukufunda nesikolo nemigaqo, banemithetho yabo nayo ekufuneka ilandeliwe ngumntu ongenayo elayibrari.

Inani labafundi bamaphephandaba lifanele ukwehla kuba kwixesha esiphila kulo ngoku banqabile abantu abafunda amaphephandaba kuba yonke into eyenzekayo ngoku itheknoloji yethu entsha iyenze uba makubekho i-social media. So ngoku abantu bahlala bejongene nazo, yonke into eyenzekayo, into yenzeka namhlanje iyafakwa kwi-social media abantu bakwazi ukuyibona mahala ezifowunini zabo okanye ezindlini zabo. Iphepha lona liye lithathe iintsuku uphuma and liyathengiswa, mhlawumbi umntu akanayongo imali yoba makathenge iphepha. Nantso ke into, and ke ngoku abantwana ngoku abasafuni ukufundela ukuba ngabantu abenza amaphephandaba kuba ixesha esiphila kulo amaphephandaba awasenayo nje into enintsi yokwenza.

Ewe kungoku njena ndinefowuni ndijonge iindaba efowunini yam ndibukele zonke izinto ezenzekayo kumazwe ngamazwe, kuba ngoku yeyona ndawo elula kum nento efikelelekayo. Akukho sidingo soba mandiphume emnyango ndiye ndiyothenga, ndijonga apha kum efowunini. Loo nto leyo yenza lula ngoba into yenzeka ngoku ibe seyifakiwe kwifowuni ezindabeni seyikhona kunxibelelwano yonke indawo. Akukho xesha loba kufuneke ndilinde kube ngomso ukuze kufumaneke, iindaba zifumaneka ziseshushu efowunini, ziyenzeka ngawo lo mzuzu kube sowuyibona efowunini ngawo lo mzuzu. And ke ngoku kulula ngoba ifowuni uyakwazi ukwazi iindaba ezenzeka kude ube wena ulapha ngokwenkxaso ye-social media.

Lena ke yona ithetha ngam ngoba bendinaloo ngxaki yeWi-Fi engafikeleli kakuhle kwezinye iindawo, kodwa ngoku kukhona izinto esisetyenziswayo ukulungiselela loo ngxaki leyo. Kukho into ebizwa ngoba yiWi-Fi extender apho uye ufake yona ukwazi uba i-speed seWi-Fi sifikeleleke yonke indawo apha ngakuwe, nasemntwini ongasemva kodwa okufutshane nawe. Iyakwazi uba i-speed sakhona sinyuke sibe rayithi sifikelele yonke indawo ngokuxhaswa yiyo.

Heyi ubuxhakaxhaka buyayimosha into yemisebenzi kuba ngoku le mixhakaxhaka ifike yenze yonke into, abantu ke ngoku bangakwazi ufumana amathuba wabo wokuba mabasebenze le misebenzi ithathiweyo yile mixhakaxhaka. And ayilunganga le mixhakaxhaka, ngoba kaloku xa usebenza sondla iifemeli zethu, ubuxhakaxhaka bona abufumani mali. Loo nto leyo ixela uba abaqashi bathande yona kakhulu ngoba kaloku akukho ndleko banayo xa besebenzisa yonke imixhakaxhaka kunaxa beqashe umntu uba makasebenze kufuneke bembhatele.